Ee, ndi a tendelana nazwo uri vhana vha to gudisiwa. Vhanna ndi vhathu vhane vha tshila sa vhana vhaṱukuṱuku vha tshila sa dzi lutshetshe hune zwinzhi vha sa gudisiwa a vha nga tevhelelei. Vha tou gudiswa u ṱhogomela vhafumakadzi, vha tou gudiswa u ṱhogomela vhana, vha tou gudiswa u amba na vhathu vha tshifumakadzi na kha mishumo yavho. Uri u di wane u tshi khou vha gudisa u tou thoma wa ḓi wana u tshi khou vha ṱanganyisa fhethu huthihi wa dzula navho fhasi vho amba na uri vha kone u guda vhutshilo uri vhutshilo ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme. Na uri vhathu na vhone ndi vhathu vha ndeme khathihi na vhathu vha tshifumakadzi na vhone ndi vhathu vha ndeme vhukati ha matshilo avho, na vhone vhanna ndi vhathu vha ndeme vhukati ha matshilo avho zwino ndi zwithu zwine vha to gudisiwa ḓuvha na ḓuvha.

Musi ndi na khonani ya ya ya muholefhali ndi dzula ndi na ya uri ndi mu ṱhogomele ndi to imisa fhethu hune a no tou uri a isiwe hone ndi to muṱhogomela ngomu ṱanzwa no mufha mishonga yawe ine a vha a tshi kho fhiwa kiliniki uri a kone u wana a na a na mutakalo wa vhuḓi. Ndi ya mutikedza uri a ḓi a ḓi vhudza uri a zwi ngo thoma ngayo ende a zwi ngo guma ngayo u ḓi wana a kha nyimele ine avha khayo, na uri a swike kha nyimele ine avha khaye ndi nga mudzimu mudzimu vho vha na vho vhea tshifhinga tshavho na tshikhathi uri muthu u ḓo tshila vhutshilo to raliho. Zwino u to ḓi ṱanganedza nga nḓila ine a vha ngayo na vhathu a songo dzhiela vhathu nṱha musi vha tshi mu kolela a ḓi vhudza uri ene u wa mashudu u vha kha ḽino ḽifhasi.

Khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi uri vha dzhia tshifhinga u ḓi wana vha fhethu vhupo hune vha na kho to vha hone na uri ri to thoma ra lindela uri vha ri vhuye murahu kha riṋe uri vha ri ṱalutshedze uri vha khou swika kana a vha khou swika na na uri dzigoloi dzi hone dza uri vhanga ḓa vha ḓi wana vha hune ra vha hone. Zwino zwi ita uri hu vhe na zwithu zwo fhambananaho zwine zwavha zwi kho itea vhukati april fhasi vhathu vha ḓi wana vha tshi khou vha tshi kho xelelwa nga matshilo avho nga nṱhani ha zwiṋamelo zwine vha vha si nazwo na uri dzigoloi dzi vha dzi siho uri dzi nga si kone u ḓi wana dzo swika hune ra vha hone vhanzhi vha khou tshinya sheliwa vhukati ha miṱa yavho nga nṱhani ha uri hu vha hu sina zwiṋamelo vhukati ha vhathu vha shishi.

Ee, ndi vhona i tshi thusa nga maanḓa kha vhathu vha tshinnani ngori vha ḓi wana vha tshi khou vha tshi kho gudiswa nga malwadze ane vha vha nao musi vha songo ya henefho fhethu hune vha na kho to uya zwino zwi ita uri na kha vhafumakadzi vha ḓi wane vha si na na vhuḓi takadzi navho ngori vhafumakadzi vha ḓi amba uri rine ri kone u ḓi wana ri khou tshila na muthu ane a songo yavho aya a wana thuso kha kha malugana a tshinnani. Zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu muṅwe na muṅwe ane a vhanwe wa munna a ḓi wane a khou ḓi tshimbidza u itela mutakalo wa wana vhukati ha muṱa wawe uri zwithu zwawe zwi mu tshimbilele ende zwi mu nakele.

Vhulwadze hovhu ho imela madzina hayani o imela aids o imela acquired immune deficiency syndrome. Ndi vhulwadze vhune ha vha ha ndeme fhano ḽifhasini ḽa Afrika Tshipembe vhathu vha kho ḓi wana vha tshi kho lwala aids vhathu vha kho ḓi wana vha tshi kho shelela na aids vhusiku na masiari. Vhathu a vha tsha ṱhogomela vhulwadze vhu ṱhogomela vhulwadze zwino vhulwadze ndi ya ndeme nga maanḓa ndi tshithu tshine ri tea u tshi ṱhogomela na nga maanḓa na kha vhaswa vhathu vha to ḓi tsireledza vhane vhavha naho vhonovhu vhulwadze ha aids vha to ḓi wana vha tshi khou nwa mishonga yavho hu si na uri hu na u kho tshilela munwe muthu.

Sa mubebi ndi to ṱuṱuwedza ṅwananga ngomu vhudza uri tshikolo ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme, u to ḓi vhudza uri u kho ṱo ḓi gudisa a ḓi wane a tshi khou tshila unga vhaṅwe a songo ṱoḓa unga nṋe mubebi wawe a ne vhutshilo zwa zwino ima. Pfhunzo ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme ndi tshithu tshine u to tshi vhea phanḓa u to ḓi vhudza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi kho itea na tshikoloni a zwi ḓivha uri hu na malwadze u to vhea mutakalo wawe phanḓa, u to gudisa na dzi khonani dzawe uri dzi vhe mitakalo ya mitakalo yavho phanḓa vha ḓi tsireledze na kha malwadze vha ḓi tsireledze na kha vhathu vhangana nga mannḓa vhana vha vhafumakadzi vha vhafha vhasidzana. Vha to ḓi bvisa na kha kha mafola na khathihi na vhone vha vhathu kana vha to ḓibvisa kha zwithu zwine a zwi ngo tea uri vhavhe vha tshi kho zwi ita sa vhana vha to ḓi vhudza uri tshikolo ndi tshithu tsha ndeme.

Kha maine wa vhukuma u ḓo ḓi zwivhona zwine a u vha a kho ṱalutshedza zwino uri ndi zwa vhukuma zwiṅwe sa vhaṅwe vhathu vha na dzimpfu dzine vha vha kona u vhona uri hu kho itea mini vhukati ha matshilo avho u ḓo mu maine wa vhukuma u ḓo ni vhudza nga zwine zwavha zwi kho itea na ine munna wa zwone tshi khou zwi vhona uri zwi kho itea vhukati ha vhutshilo hanu. Maine a si wa vhukuma u ḓo ḓa vhutshiloni yaṋu a ḓa ni vhudza mazwifhi fhedzi a sa ni vhudze ngoho ngori ine a sa ḓo ni vhudza uri u ḓovha a tshi kho ni fhambanyisa na muṱa wa hanu kana a ni vhudza uri ndi nnyi ane a kho ni lowa kana khaladzi anga kana mukomana wanu kana muyani ndi hone hune na na ḓo zwi vhona uri phambano vhukati ha maine wa vhukuma na maine a si wa vhukuma ndi ifhio. Ndi uri maine wa vhukuma u ḓo ni vhudza nga zwine ine na ne a khou ṱanganedzana nazwo maine a si wa vhukuma u ḓo ḓi ni vhudza uri ine ni khou litambywa vhukuma na wanu kana nga khaladzi ano kana nga mianu.

Ee, vhomaine vha tshirema vha thusa nga maanḓa lushaka zwi tshi ḓa kha vhulwadze ha noni ha biso ngori vha ḓivha mishonga ya hone yo alafha vhathu ane na tshiṅwe vha kone uni tsivhudza ngo uri ni tea u ita mini a ni ngo tea u ita mini musi ni na vhonovhu vhulwadze ni to ḓi vhudza uri iṅwi a ni ngo to ita zwithu zwo bvaho kana ni tea u ita zwithu zwobvaho na uri ni kone u ṱhogomela vha to ni vhudza uri ni vhu thogomelisiwa hani vhana, nḓila ine vha wana mishonga ngayo vha na nḓila ine vha kona u nwalela mishonga ine yavha i tshi kho ṱoḓea pfufho kha kha vhonovhu vhulwadze. Zwino ndi vhona vhathu vhane vha vha vha ndeme vhukati ha lushaka vhane vha vha vhomaine vha tshirema.

Nṋe nga nḓila ine nda vhona ngayo vhathu vhane vha vha na vhulwadze hovhu ha HIV musi hu tshi ambiwa ngaho vha a fhumula a vha ṱoḓa u dzhenelela kha mafhungo aneo ane avha atshi kho ambiwa nga uri uya ḓivha uri ene o ima gai hu kho itea mini vhukati ha vhutshilo hawe. U vha na nyofho uri u ḓo sedziwa nga vhathu vhathu vha ḓo thoma u mu vhonise zwiṅwevho zwino u vhona zwi khwine uri a ḓifha mu tshele a bve kha mafhungo ane vhathu vha na kho amba ngori uvha a kho pfa a tshi kho shona. Vhaṅwe vha vha vha tshi kho itiwa na ngori vhulwadze hovho a vhu ngo dzhena nga nḓila ya vhuḓi vhukati ha matshilo avho vhukati ha mivhili yavho hoda nga nḓila dzine dzavha dza vhuṱungu zwino vha ḓi vhudza uri zwi khwine uri vha ḓi fhumula tshele ngori huvha hu tshi kho bviwa tshilonda vha tshi kho amba huvha hu kho bviwa tshilonda tshine vha vha natsho vhukati ha dzono dzi mbilu dzavho vhukati ha zwithu zwine zwo itea uri vha ḓi wane vha naho vhonovhu vhulwadze.

Ri ḓi wana ri khou ṱanganedzana na thaidzo ngori vhathu vha shumela ya shishi musi ri tshi vha ṱoḓa zwi a konḓa, u ya wana u tshi khou founela vhane vha na kho tea uri vha ise vhuongeloni wa wana vha tshi khou vhudza uri a hu na zwi namela na musi u tshi khou founela kha mapholisa wa ḓi wana uri vha tshi ri ahuna dzi wekende dzo bva dzoṱhe. Riṋe ri ḓi wana ri khou fara thaidzo ngori vhathu vha kho ḓi lovha na musi wo lindela goloi yeneyo ya yo isa vhuongeloni u ḓi wana u tshi kho to ya wa ya wa i ṱanganedza kule uri yo swika ndi vhusiku kana yo swika nga tshifhinga ḓe u to i ṱanganedza kule samusi na netiweke ri to bva ra ya ṱoḓana na netiweke kule uri ri kone u ḓi wana ri khou wana dzhendedzi tsho uri ri kone u ḓi wana ri khou thusiwa.